Izinto ey'balulekile nje uma uthatha umshwalense wemoto, kumele wazi ukuthi uma kuthiwa-ke nansi-ke ingozi eseyikuvelele usizakala kanjani. Imiphi imibandela nemithetho abasebenza phekwayo ngoba eqinisweni izinto ey'kanjena nje zinemigomo nemibandela, kumele ukwazi-ke ukuthi ikuphi ekumele ngikwenze. Ningisiza uma kwenzenjani? Aningisizi uma kwenzenjani? Ngoba kuyenzeka kulezi zinto zama-insurance, ulinyalelwe wazi ukuthi wena hhayi ngine-insurance. Uthi uthi uyafika lapha, kuthiwe hhayi thina umuntu okanje asimsizi thina sisiza umuntu okanje. So izinto ey'balulekile nje kuyaye kube yizo lezo ukuthi ngisizakala kanjani? Ngisizakala uma kutheni? Angisizakali uma kwenzenjani?

Iy'nhlobo engitholile kuwebhusayithi, ngithole o-Bonitas, Momentum, u-Discovery indlela abasebenza ngayo ithi ayifane. Bonke bese kuya ngokuthi ke labo .

Ayikho into esikhathini samanje ebaluleke ukwedlula umshwalense. Kudala ukufa kwakungahlelelwa kodwa manje usuyakwazi ukukuhlelela ukuthi wena ufuna ukuthi ufihlwe kanjani. Iyasisiza kakhulu uma usuvelelwe yinkinga ngoba iqiniso lithi asazi yebo ukuthi sihamba nini koda esikwaziyo ukuthi siyahamba. Eyi mina ngike ngashonelwa kungekho lutho kodwa ngesimanga sokuthi nganginawo umshwalense wawungibhekile namalunga omndeni wami, akukaze kube kubi kangako. Yebo, wayengekho umuntu owayesebenza kodwa sasizakala safihla ngesizotha.

Kungisize kakhulu ukuba ne-ephu efonini. Ngike ngavelelwa inkinga nje ey'nyangeni ezedlule, ngawubambu ulayini ngiya kwi-ATM ngathi uma ngifika kwi-ATM ngalifaka ikhadi ngifakile nje yonke into i-right iphini yami ngiyifakile, umshini waligwinya ikhadi. Hawu! Ngathi ngisathuswe yilokho, ngathi ngisamile yayiphuma imali kwangena imeseji imali siyaphuma. Hawu! Kanjani? Ngangicofa njalo i-ephu ngangilivala ikhadi khona lapho kulayini ngoba ebhenki ngangeke ngisafika, kwase kukude kakhulu. Kwangisiza ngokuthi-ke ngikwazi ukuvala ikhadi lezi zigebengu zingaqhubeki nokuthatha imali yami.

Ababolekisi bendawo ngiyabasebenzisa uma ngabe sengificwe yisimo. Ngibathanda ngoba abajahani uyayithatha nje uze uyibuyise ngesikhathi uma usu-right, kuphela nje bona balinde ukuthi unyaka uma usugamenxe bese bayayifuna ngoba basuke sebebalekela ukuthi kungashayi uDisemba ingekho kubo. Baye benze kanjalo-ke nje. Ababelokhu bekulandela, bekulandela, bekulandela uma usu-right nje uyay'hambisela wena phandle-ke uma ukuthi sihlale kakhulu sekusondele isikhathi sabo sika-December hhayi bayayiqoqa-ke.